Tatomkhulu, iminyaka yakho mininzi kakhulu kwaye ibhodi yokutyibiliza yinto enobungozi kakhulu. Ngoko ke ndingacebisa ukuba ungayizami noyizama ngoba njengomntu omdala amathambo enu athatha ixesha ukuhluma xa umntu ethe wophuka okanye wapetyeka.

Igama lesiteketiso leqela lesizwe lombhoxo lamadoda loMzantsi Afrika, Amabhokobhoko, liwafanele kakhulu eli gama ngoba ndiyawabona zizibhovubhovu zamadoda atyhilizanayo phaya ebaleni. Uyayibona ukuba ngokwenene eli gama libafanele.

Indlela endithi ndichithe ngayo iiholide zoluntu kukudibana nabantu, njengokuba kuhlala kusenziwa xa kuzezi holide zoluntu, kuxelelwa abantu banzi ngokubaluleka kolu suku lungaka.

Umdlalo wangaphandle endandithanda uwudlala nabahlobo bam wawubizwa ngokuba ngudushe. Yayingumdlalo webhola eyenziwe ngeplastiki, apho uye ujule le bhola ubale ke, ugijime ubale ude ke ube bayayichola abanye abadlala kwelinye icala bakubethe ngayo. Uba ikubethile ke ibhola uyaphuma emdlalweni. Yayingumdlalo omnandi kakhulu lowo.

Ngokoluvo lam ndicinga ukuba uMzantsi Afrika wenza umsebenzi oncomekayo ngokusingatha iNdebe yeHlabathi ye-FIFA ngonyaka ka-twenty ten. Umzekelo, abantu baye baqashwa, bafumaneka imisebenzi, nezinga ke leendawo zokudlalela, zazikwizinga lehlabathi. Ndingatsho ke Ukuba benza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Akho nto inasikhalazo.

Umthetho endinowongeza kumdlalo wombhoxo kukuba xa mhlambi umdlali ethe wabamba ibhola walala ngesisu phaya ebaleni mayiyekwe le nto yokuba kulalwe phezu kwakhe njengoko mhlambi angafuthaMiseleka, ade asweleke ngamanye amaxesha.

Imidlalo engekho kwa ukubakho kwizikolo zasezilalini yimidlalo efana ne-hockey, khrikethi, basketball neminye ke imidlalo, ngenxa yentswela nkxaso kwezi zikolo.

Ayikho into endicinga uba mhlambi ngeyaphuculwa nguMzantsi Afrika ngokusingatha iNdebe yeHlabathi ye-FIFA ka-twenty ten ngoba yonke into bayenza ngendlela, nemisebenzi bayivula kangangoko banakho.

Ndingathi ngexesha le-recess okanye ngexesha lekhefu ndenze, ndiqalise ndenze lo msebenzi wasekhaya ndiwucuthe ukwenzela uba xa kufika ixesha lokuba ndiye ekhaya noko ube umsebenzi sowungekho mninzi kangako.

Umthetho endingawususa kwibhola yombhoxo kukuba xa ethe mhlambi umdlali wabamba ibhola waze wawa nayo apha ebaleni, ukuba mabeze bazoyithatha bafike bamogqume. Yonke laa nto ndingathi mayipheliswe ngoba umntu angaphela ephulukana nobomi engakwazi ukuphefumla.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi kuphela, kodwa iphela isenziwa ngabantu abazizityebi okanye abanemali ngoba xa ungumntu onengxaki, mhlambi uhluphekile angekhe ube nalo ixesha lale misebenzi yokuzonwabisa, okanye kwa indlela yokuyenza ngoba ixesha elinintsi uzawube ucinga uba kuzawutyiwa ntoni kuzawuthiwani.

Ndingathi ngaBaphoxi ngoba akukho kwa mdlalo abafane bawuwine. Bayasiphoxa amaxesha ngamaxesha, amaninzi futhi, ngoko ke ndingathi isiteketiso sabo ngaBaphoxi.

Ndithanda ukubukela iPremier Soccer League ngoba ibhola iyakwazi ukuhlanganisa abantu. Iyakwazi ukuba isizwe sibumbane ngayo, nokudibana ke nabantu abaninzi, abathandi bezebhola kumabala ngamabala aseMzantsi Afrika.